Maemo a a ka tswang a dira gore motho a dire kopo ya kalata, e ka tswa e le gore gongwe o batla go reka kgotsa go aga ntlo, yo mongwe e ka tswa e le gore o batla go reka koloi, mongwe a ka tswa a batla go bula kgwebo, yo mongwe a ka tswa batla go patala ko sekolong gore a kgone go feleletsa dithuto tsa gage kgotsa go ya dithutong tsa diyunibesithi le di-college. Ka jalo, motho o feleletsa a dira kopo e ya kalata bakeng sa maemo a go tshwana le ao.

Babeeletsi ba ka nna le gone go fitlhelela mekgele e e rileng ya tsa madi ka go nna le gone go boloka ka sekgele kgotsa ka nako e rileng. Ba nna le gone go beeletsa lobaka lo lo leele mo diakhantong tseo. Mo e leng gore ga ba patale lekgetho mo dipeelong tsa bone, ebile gape ga ba goga madi a bone mo tlase ga nako e e beetsweng e e rileng ga ba tlhoke gore ba patale lekgetho. Ka jalo ga ba beeletsa lobaka lo loleele ba na le bokgoni ba gore tšhelete ya bone e ka nna le gone go tota.

Fa o dira kopo ya akhaonto ya banka, didiriswa kgotsa bosupi bo bo tlhokagalang e ka tswa e le pampiri ya gago ya motlakase kgotsa ya metsi kgotsa akhaonto ya gago ya ko go masepala. Go se jalo, ga e le gore o na le banka engwe kwa ntle ga e o e bulang, o ka dirisa statement-e sa banka e o go ka nna le gone go fana ka bopaki ga o bula banka nngwe.

Se tlhokegang fa o batla go tsaya kolota ya botho ke lekwalo itshupo, ke bopaki ba tuelo gore o a patalwa ko o berekang teng, ke bosupi ba aterese ya kwa o dulang teng, ke statement-e sa banka, ke netefatso ya thapo gore o a bereka. Mme o ka nna le gone go dira diteko tsa bokgoni jwa go duela gore o batla go duela morago ga dikgwedi tse kae mo lobakeng lo loleele lwa dikgwedi tse kae.

Ke gore ba ye kwa lefapheng la tsa badiri kgotsa babereki, Department of Labour, go ya go isa ditokomane tsa bone go neelana ka tsone tse di matshwanedi gore batle ba nne le gone go batla meputso ya bone ya UIF. Mo e leng gore ba netefatsa gore ntse ba tsaya karolo mo go neelaneng ka UIF, ka jalo, ba kgona gore ba tseye ditokomane tse o ba nne le gone go neelana ka tsone gore ba tle ba bone moputso eo ya UIF.

Dinakong tse dintsi di-stokvel-e di na le gone go beeletsa tšhelete lobaka lo e ka nnang ngwaga, mo e leng gore ga go ntse jalo, morokotso wa teng, e tswa le akhaonto e ba e tlhophileng, e ka tswa e le tse dinnye kgotsa tsa tlhwatlhwa tlase. Ka jalo, lebakeng la gore tšhelete e e tla be e tsena mo bankeng e tla be e le e nnye kgwedi le kgwedi, ebile le lobaka lo tšhelete e o e dulang mo go yone ga e kgone gore e ka nna le gone go gola ka lebelo le bo mma le borra di-stokvel ba ka le solofelang.

O ka netefatsa ka go baya limit ya gore kgwedi le kgwedi banka e ka nna le gone go goga bokae, le gore e goge ka date-e e rileng. Jalo gore bontsi jwa letseno la gago le seka la jega, o ka baakanyetsa gore banka e tseye tšhelete e kana kang le gore ga o na le tšhelete e nngwe fa thoko e o nang le yone, le yone o ka e beeletsa o a e tsenya mo dituelong tsa gago go kgonthisisa gore letseno la gago ga le ye lotlhe ko ditulong tseo.